Ewe, ndiyayikhumbula ifowuni yam yokuqala. Ndavuya kakhulu mhla ndaze ndayifumana.

Ewe, ndakhe ndoyika ukusebenzisa iqonga lonxibelelwano kuba kaloku ndibone abanye abantu bephelelwa yimisebenzi okanye bethatha ubomi babo ngenxa yokugezelwa.

Kungcono luthenge iWi-Fi kuba amaxabiso aza kuba mancinci kunokuba ingulowo umntu azithengele idatha yakhe.

Andiyikhumbuli kuba kaloku inde kakhulu. Xa ndiyilibele ndiye ndihambe ndiye apho ndiyibhale khona ndiyokuyijonga.

Musa ukuhlobana nabantu abadala kunawe. Musa ukuthetha into komnye umntu obungenakuthanda xa ithethwa kuwe.

KuWhatsapp, makhulu, uyakwazi ukuthumela umyalezo wevidiyo kwaye uyakwazi nokuthumela umyalezo welizwi.

Abantwana baye bangalali ngokwaneleyo, babanamaxhala bafune ukwenza izinto abazibonayo okanye abava ngazo. Abanye baye bangafuni nokudlala phandle.

Azenzi okwaneleyo ekufanele ukuba baofarishe oogqirha bengqondo mahala.

UWhatsapp angaba luncedo kakhulu kuba uyakwazi ukufaka imifanekiso uveze izinto ozibhakayo kwaye uveze namaxabiso azo.

Xa usenza njalo awumoshi xesha lakho, uye ukwazi ukwenza nezinye izinto okufanele ukuba uzenze kwangethuba kwaye iyayinceda nengqondo yakho ukuba ifumane ukuphumzwa kunye namehlo akho ngokunjalo.

Ichitha ixesha lakho, imini iyaphela ungakwazi nokhomba ukuba ubusenza ntoni.

Ndiye ndijonge ukuba ivela kuwuphi na umthombo kwaye isidima saloo mthombo kunye nomntu obhalileyo ingaba zinjani na.

Baye bancedakala ngokuthi bafumane iiyure ezinde zokulala kuba kaloku babengavuki bahambe baye esikolweni. Babevuka xa ilixesha lokuba iklasi iqale.

USpotify ngoyena endimamela kuye kulula kuye ukufumana iingoma endizifunayo.